Mina ngingafundisa abantu ngokubaluleka kwesibongo nokuthi sisho ukuthi ungubani. Ngizofundisa abantu, ngibachazele ngokubaluleka kwesibongo sami, ngibachazele imvelaphi yaso. Nokuthi sichazani, ngibachazele nokuthi, ngaso sonke isikhathi uma sibizana sikhulumisana kusetshenziswe amagama afana nonkosazana, nkosikazi, mnumzane, bese kulandela isibongo emva kwalawo magama.

Yebo, ngiyaye ngizizwe ngikhungathekile. Yingakho ngaso sonke isikhathi ngizama ukuthi ngiqiniseke ukuthi niyazifunda ezinye izilimi ezahlukahlukene, ukuze ngithole ulwazi uma abantu bekhuluma ukuthi bakhuluma ngani,

Ipitoli, yindawo egcwele abantu abahlukahlukene abaphuma ezindaweni ezingafani. Laba bantu bazosebenza ezindaweni zakahulumeni. Futhi la bantu bakhuluma izilimi ezingafani, banamasiko angafani. Omunye uzakwethu owayephuma ezweni lama shayina e-Beijing, wahlangana nobunzima ngenkathi efika ezosebenza kuleli lizwe laseNingizimu Afrika. Indlela ayebeka ngayo inkulumo nokwenza kwakhe izinto, kwakuhlukile, kwakubonisa abanye kube sengathi unendelelo. Kwadingeka ukuba ozakwethu esasisebenza nabo, bafundiswe ngendlela yokukhuluma, nokuziphatha kwezizwe ezahlukahlukene.

Iseluleko engingasinika uDuduzile Maqhiyana ongowesifazane ukuthi, abesifazane abangabaholi bendabuko, basebenza ngokweqile kunozakwabo besilisa ngoba kufanele bazibonakalise ikhono abanalo lobuholi bendabuko. Ngizomutshela futhi nokuthi ngesinye isikhathi usazobona amakhosi wesilisa efuna ukuhamba wodwa engabantu besilisa bodwa.

Kwezinye izizwe nakwamanye amasiko, ukwethiwa kwamagama, kuqukethe ukubaluleka nenkolo nomthelela wempilo, nendlela yokuziphatha nokuphila komuntu. Kwezinye izizwe ingane yenzelwa umcimbi noma umsebenzi, lapho inikwa khona igama lomunye ongasekho, owayephila kepha sekahamba emhlabeni. Kwezinye izizwe ingane ihlanjululwa ngokwemithi yesintu uma sekuwe inkaba.

Amasu wokwabiwa komhlaba ngendlela enobulungiswa ahamba kanje, ukuqiniseka ukuthi umhlaba wokwakha nokulima wabiwa ngokulingana kuwo wonke umphakathi wasemakhaya. Ukwabiwa komhlaba ngendlela esheshayo, nokudluliswa komhlaba wokulima nowokwakha kulabo bebecindezelekile esikhathi esedlule. Ukusungulwa kwezindlela lapho kubhekwe noma kunokuqapha nokuvikelwa komhlaba wabantu kwinkohlakalo.

Abakhongi bafika bakhuleke esangweni, bazibike ukuthi, bangobani bakwabani, baze ngani la y'khaya. Bese bayavulelwa bangene, bese kuyakhulunywa kuchazwe ukuthi kuziwe ngani kulo muzi wakuleli khaya.

Ukushintsha kwesiko kwenza ukuba kulahleke ubuntu. Indlela yokuziphatha kwabantu iyalahleka nokwazisa omunye umuntu. Indlela yokuziphatha kahle nokukholelwa ukuthi singobani, okuyinto efanele idlulele ezizukulwaneni iyalahleka. Okungazuzwa ukuthi ukushintsha kwesiko kwenza indlela yokuphila ishintshe. Okuhle engingakusho, ukufika kwamakhompuyutha nobuchwepheshe. Ukwenzeka kwezinto esizidingayo ngendlela esheshayo, kwenza ukuba kube lula Indlela yokuxhumana kwezihlobo ezihlala ezindaweni ezikude ezichelelene.